Ezemidlalo zifundisa amakhono empilo ngokusebenzisa, one, isiyalo, ukuqeqesha nokubambelela emithethweni. Two, ubuholi, ukaputeni weqembu kanye nokuthatha izinqumo kwamasu. Three ukuxhumana, ukusebenzisana impendulo kanye nokuxazulula izingxabano. Lawa makhono akhuthaza ukusebenzisana kweqembu, ukuqina nokubeka imigomo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingagcoba ukuzigqaja ngobuzwe nobunye, ukuheha ezokuvakasha kanye nokutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, ukudala imisebenzi futhi ukhuthaze umnotho wendawo, ukukhombisa amasiko nokuhlukahluka kweNingizimu Afrika emhlabeni jikelele.

Umfundi ulimele engozini yokubhukuda ngenxa, one, ukuntuleka kokuqondisa okufanele. Two izinyathelo zokuphepha ezinganele. Three, uhlelo lokuphendula oluphuthumayo olunganele. Ukuze uvimbele izigameko ezifanayo, one, khulisa ukugadwa nokuba khona kwabahlengi. Two, yenza izivivinyo nokuqeqeshwa kokuphepha njalo. Three, yakha futhi uxhumane nezinhlelo zokusabela ezimeni eziphuthumayo.

Cha, izikole zingenza okwengeziwe. Amantombazane amaningi abhekane nezithiyo ezifana nemibono engajwayelekile, izinsiza ezilinganiselwe kanye nokuntuleka kwezibonelo zabesifazane. Izikole zingathuthuka ngokunikeza amathuba alinganayo, ukukhuthaza isithombe esihle somzimba, nokunikeza izinketho zezemidlalo ezihlukahlukene.

Ngenkathi lapho iqembu engilithandayo elawina umdlalo omkhulu ngazizwa ngijabule kakhulu ngiziqhenya ngempumelelo yeqembu lami.

Kubantu abasha, one yiba yiqiniso futhi ubeqotho. Two setha imincele nezilungiselelo zobumfihlo. Three, gwema ukwabelana ngolwazi lomuntu siqu. Four, bamba iqhaza ngenhlonipho nangomusa. Five, qinisekisa ulwazi ngaphambi kokwabelana.

Amagemu aku-inthanethi ezikoleni angalungiselela abafundi imisebenzi yobuchwepheshe yesikhathi esizayo ngokwenza lokhu, one, ukuthuthukisa amakhono okuxazulula izinkinga nokucabanga okujulile. Two, ukuthuthukisa ulwazi lokufunda nokubhala kwedijithali namakhono okuhleli. Three ukuthuthukisa ukusungula, ukusebenzisana nokuxhumana. Four, sethula ukuthuthukiswa kwegeyimu, ukuklama nemiqondo yamabhizinisi. Five, ukwakha amakhono e-STEM kanye nentshisekelo, emikhakheni ehlobene nobuchwepheshe.

Njengomphathi weqembu lami eliyintandokazi, ngingasebenzisa amasu amaningana ukuze ngikukitaze abadlali bami, i-building trust, ibalulekile. Ngakho-ke, bengizokwazi ukugqugquzela nezinselelo zomdlali ngamunye ukuze ngibhekane nezimo zegeyimu ezinengcindezi ephezulu. Ngingagxila kokuthi ukulungiselela kwengqondo, lokhu kuhlanganisa amasu okubona ngeso leyongqondo, izivivinyo zokuphefumula nokuzikhulumela okulungile ukuze usize abadlali behlale bezolile futhi begxilile.

Yebo, imidlalo ye-inthanethi ingathuthukisa ukulungela umsebenzi ezimbonini ezifana nalezi, IT, ukuthuthukisa amakhono okuxazulula izinkinga kanye namakhodi, idizayini yegemu. Ukuthuthukisa ubuhlakani, ukucabanga kwedizayini nokuxoxa indaba. Ukumaketha kwedijithali, ukuqonda ukuziphatha kwabathengi, ukuhlaziywa kwedatha nokuzibandakanya ku-inthanethi.

Ukuqeda ezemidlalo nemidlalo kungase kuthinte abafundi ngalokhu, one, ukunciphisa umsebenzi womzimba kanye nezinzuzo zezempilo. Two, ukunciphisa amathuba okuxhumana nabantu kanye namathuba wokusebenzisana. Three, ukunciphesa ukucindezeleka okunomthelela kanye nokuphila kahle kwengqondo. Four, kuthinta ukukhula kwabalingiswa kanye nokufunda kwamakhono empilo.